Nna ke sebedisa data haholo, ka hoo e ya feta moedi, ke be ke tlameha hore ke reke e ngwe hape, ho ba ke na le ntho tse ngata tse leng hore ke ya di etsa mona mohaleng, ke hloka ho ba marangrang nako e telele.

Nna mo ke dulang teng ha ke sebedise Wi-Fi ya mahala, ka tlung ka mona re na le Wi-Fi e re e patalang beke le beke le mosebetsing re na le Wi-Fi e re e patalang ka kgwedi, e re e kopantse le basebetsi mmoho le nna. Hangata ke rata ho bala, ke rata ho tseba dintho, ke rata jwalo ka ha ke etsa record-ing enana, ke motho eno e leng hore ke rata ho tseba dintho, ke kena hohle mona moo hlokahalang, ke hlokang data ke kene ke shebelle di-video ke etseng. Ho na le nako eleng hore ho kile ha hona mosebetsing ya be se ke bona ke kenelwa ke dintho tse ngata tse ke sa di utlwisising, tse ke sa di tsebeng, tse ke sa di batleng. Ka tlameha hore jwale ke bone hore ke di ntsha jwang di-advertisement tsena tse hlahang mona.

Ee, bana beso mamelang hee, jwalo ka ha letsatsi la kajeno letsatsi la rakgadi re ketekang tsatsi la hae la tswalo. Ke tlo tlameha hore ke bapale mmino, e leng hore, o kgotsofatsa rakgadi le bakgotsi ba hae. Ha se tsatsi la lona, ha se tsatsi la rona ke tsatsi la rakgadi, jwale ke kopa fela hore tsatsing la kajeno re ketekeng ha monate le rakgadi. Re bapeleng mmino o mofuta mofuta, e leng hore o tla kopanya batho kaofela bana besong ke a kopa.

Nna ke motho e leng hore, ke ya e hloka data ke e hloka tjenana, ke na le ditsela tse ngata tsa ho etsa hore ke be le data. Ke sebedisa founu ya ka ho etsa tjhelete online, ke tsa di-online surveys moo eleng hore ke kgona ho thola di-voucher tsa airtime tsa data. So ke ka hona ke kgonang ho ba le data e ngata e le hore o ke hloka hobane ke na le mesebetsi e ke e etsang online moo eleng hore ke kgona ho thola di-points, ke kgona ho thola di-points tse nketsetsang airtime, tse nketsetsang data. Ke na le di-platform tse ngata tse leng hore ke sebetsa ho tsona, ke thola di-questionnaires moo eleng hore ke thola di-points tse ke tlo kgonang ho di-exchange-a for data or airtime, ke ka hoo ke iketseng hape hape ke na le kgwebo e nketsetsang tjhelete.